Ndicinga ukuba iibhasi zikhuselekile ukogqitha iiteksi ngoba iibhasi zenzelwe okubana mazimelane nengozi, kwaye nezimo ezizobangela ukubana zophuke okanye zonzakale. Ngoba ibhasi ubukhulu bayo kunye nokomelela kwayo kubangela ukubana noba sezibethiwe yimoto engaphantsi kancinci kunazo okanye elingana nazo akululanga ukuba mazonzakale. Ngoko ke abantu abazobe bengaphakathi abazokonzakala xa sele kukho isiganeko esibangela ukubana ibhasi ibe sengozini.

Ndicinga ukuba ibhasi enedekha enye ikhuselekile ukogqitha le ineedekha ezimbini ngoba le ineedekha ezimbini nangona yomelele kwaye ikwazi ukukhwelisa abantu abaninzi kunale inedekha enye le ineedekha ezimbini ayikhuselekanga ukugqitha le inedekha enye, ngoba le inedekha ezimbini isebungciphekweni kokonzakala ukogqitha enedekha enye. Umzekelo xa kunobakho imimoya emikhulu okanye indlela ibe ncinci ibe yindlela ekunzima uba mayiqhubeke kuyo le ineedekha ezimbini isebungozini bokubana yonzakale kwaye yonzakalise nabakhweli bayo. Kanti le enedekha enye yona ayinazo ezo ngxaki ngenxa yobuncinane bayo ngoko ke ikhuselekile ukogqitha le ineedekha ezimbini.

Into endinothi ndiyenze kule meko okokuqala ndivavanye isimo ndijonge ukubana ibhasi imaxa indawoni ukuba ibhasi kusekude ukuba mayifike ndingakwazi ukujika ukuba ndiyothatha isipaji sam esinekhadi lam lebhasi, okanye ukuba ibhasi seyifikile into enovela ndiyenze kukucela kwalapha ebantwini imali yoba ndikhwele ibhasi ngokuba uyakwazi ubhatala imali ebhasini. Kodwa ke ukuba andide ndiyifumane imali kwaba bantu ndizobe ndicela kubo icebo ndizosuka ndifowunele umpathi wam ndimxelele isimo sam kwaye ndimazise ukubana andizokwazi ukuphangela ndijike ndigoduke.

Into endinokuyenza kuloo meko yinto yokubana ndingathetha nomqhubi ndimxelele ngemeko yam kwaye ndimcele ukuba makayithathe imali okwangoku, ukuze xa sele ndibuyile ndafumana ixesha ndiye ndilenze ikhadi eli ndizothi ndilisebenzise xa ndiphinda ndikhwela ibhasi kwakhona.

Ndingathi kummelwane ukubana funeka aqale amatanise amaxabiso amatanise ukubana yeyiphi ezomsebenzela bhetere phakathi kweteksi nebhasi, amatanise ukuba yeyiphi ezomsebenzisela imali kangangoko nokuba yeyiphi ezomsebenzisela imali encinane. Ngoko ke xa seyifumene impendulo yakhe aze akhethe kwaye ukuba ukhetha ukukhwela ibhasi ayazi ubana ibhasi inemivuzo ephuma nayo kulaa nto yobana itikiti uyakwazi uyithenga for nafori ixesha elizayo. Awumane ubhatala qho qho qho akunyanzelekanga ungavela ubhatale kanye ukhwele iintsuku ezininzi, loo nto ke ikwangumvuzo ke xa xa usele ukhwele ungumkhweli webhasi.

Andinoziva kamnandi xa ndinoba kuloo meko ngoba ke ekugqibeleni akumelanga ukubana umqhubi webhasi akalibambi ixesha ngoba ke xa engazulibamba ixesha uthi mabathini abakhweli bakhe. Ngoba ke xa sizofika ngexesha elingelilo emsebenzini kwathina soba sengxakini iphinde ibe ngathi sithi ngoku abangakhange bavuke bathathe inxaxheba ngoku ke loo nto ingandincitha kakhulu.

Into yokuqala endinokuyenza xa ndinozifumana ndikweso simo ndingafowunela umqashi wam ndimxelele ngemeko yam ukubana, mqashi andizokwazi ukufika ngexesha namhlanje ndiza kufika leyithi ngenxa yesi sizathu sokubana ibhasi ayilibambanga ixesha namhlanje ngoko ke ngeso sizathu andizukwazi ukufika ngexesha lesiqhelo ndicele noxolo ndimxelele kodwa uba ndizofika.

Xa ndinokuzifumana kuloo meko yokubana ndifike izitulo kwibhasi ziphelile andinobe ndizisokolisa okanye ndixoxe ndingavele ndime ndeme ebhasini ize ibhasi ifike apho ndisingiselee khona, ndingabe zitulo ndingahlali naphezu kommntu ndime ngeenyawo ndibambelele ngoba izobe izobe ikhona indawo yokuba ndibambelele noba ndime ningakhange niphazamiseke.